Ndingazama ukuqonda oku kulandelayo. Isizathu sokuba ibhanki imkhabe, indlela ahlola ngayo ekubuyiseni amatyala, umvuzo okanye ingeniso yakhe yemihla ngemihla, ubude bexesha afuna imali ngalo, ukuba unayo into yobambisa, indlela endinokunxibelelana naye ngayo ekubuyeni kwemali.

Ndingamcebisa ukuba akhethe ingxowamali yomhlalaphantsi yexesha elide enengeniso eqhubekayo kuba ikhula kancinci kancinci ngexesha yenza imali yakhe inyuke. Iyayikhusela imali yakhe kwaye imnika umvuzo rhoqo. Le ngxowa ifanelekile kuba inceda abantu abangenalo ulwazi olunzulu ukuba bagcine kwaye bayikhulise imali yabo ixesha elide.

Uninzi lwabantu alunayo i-medical aid kuba ibiza kakhulu, ingeniso yabo iphantsi. Abanye abaqondi ukuba ibalulekile, bakhetha ukuhlawula xa begula kuphela. Okokugqibela, kukungabikho kolwazi olupheleleyo ngayo.

Iingenelo zokuba ngumbolekisimali osemthethweni ziquka ukhusela ishishini lakho ngomthetho, ufumana ukuthembeka kubaboleki. Ungabuyisa imali yakho ngokusemthethweni xa kukho ingxaki kwaye ungafumana nenkxaso kurhulumente okanye kwiibhanka.

Kuba iindleko zokutshintshwa kwamagama zezona nxalenye zibalulekileyo xa uthenga indlu. Ukuba awuziqwalaseli ungazifumana ungakwazanga ukuyigqiba intengiselwano. Ziquka irhafu ye-document, imali yeqqwetha kunye nezinye iindleko zomthetho. Ukuyicinga kwangethuba kukunceda ulungiselele imali epheleleyo.

Amava achukumisayo endakhe ndaweva kusapho elalilahlekelwe lilungu layo kwingozi, inkampani engcwabayo yenza yonke into ngaphandle kokucela imali kwangoko. Yalungiselela umngcwabo, yanika inkxaso yaze yaqinisekisa ukuba usapho luziva lukhuselekile kwaye lukhathalelekile. Oku kwenza ukuba usapho luzive luthandwa. Lwathuthuzeleka nalo kwelona xesha libuhlungu.

Ndingamcacisela ngolu hlobo. Malume, ii-app zeebhanka ziyafikeleleka nanini na, awudingi ukuya ebhankini. Ziyakhawuleza kwaye zikhuselekile, ziyayigcina imali. Uyakwazi ukujonga ibhalansi ufake imali okanye uhlawule ngaphandle kokulinda emgceni. Zenza ubomi bube lula.

Iinkonzo zemali ye-cellphone zenza kube lula ukuhlawula imali yesikolo okanye eyedyunivesithi ngokukhawuleza ngaphandle kokuhamba okanye ukunika umntana imali ngesandla. Zikhuselekile kwaye zonga ixesha nemali yokuya ebhankini. Zinika ubungqina bokuhlawula ngoko nangoko.

Eli lungiselelo liluncedo kuba imali ifika ngokukhawuleza, mancinci amathuba okuba imali ilahleke. Ungayisebenzisa naphi na usebenzisa ifowuni, akukho mfuneko yokuba uye ebhankini. Iindlela zokuthumela ziphantsi.